Idatha ngokubona kwami, kuya ngokuthi Uberegisa liphi idatha kodwana idatha libiza imali ephasi mawUberegisa idatha elifaneleko.

Idatha libalulekile ngombana ukghona ukungena ku-inthanethi, uqale izinto ofuna ukuziqala begodu wenze nokhunye obowufana ukukwenza ngendlela elula.

Ukubukela amavidiyo ngikho okuqeda idatha khulu ngombana uthola bonyana ividiyo ithi ithatha isikhathi engange-iri nemizuzu emithathu.

Ayikho indlela umuntu angabulunga ngayo idatha ukuze lingapheli msinya.

Umuntu nakaphelelwe lidatha akazokukghona ukungena ku-inthanethi begodu kunezinye izinto angeke akwazi ukuthi aziberegise ngefowunina.

Idatha ungalithenga ngebhanga begodu kwesinye isikhathi ungalithenga ngokuthi uye emavikilini asemaduze uyolithenga khona idatha namkhana ulithenge nge-airtime.

Angeze ngatjho inani bonyana libiza malini idatha eSewula Afrika kodwana kuya ngokuthi umuntu Uberegisa idatha lomhlobo onjani.

Ngokubona kwami, idatha nalithengwa abantwana besikolo kufanele balithenge ngentengo ephasi khulu ngombana ngobunengi babo basuke benza umberego wesikolo.

Kunedatha le-social, kunedatha le-inthanethi.

Awa, ipilo ngaphandle kwedatha akusiyo. Angeze sakghona ukuphila ngaphandle kwedatha ngoba esikhathini sagadesi siphila siku-inthanethi khulu.

Ngombono wami, into eyenza bonyana idatha libize ngeSewula Afrikapha ngicabanga ngokobana amakhamphani amanya akusi ngewekhayapha begodu-ke yingakho idatha labo libiza kangaka, kghona ukuthi bazoba nenzuzo.

Ayikho indlela yokonga idatha. Mawumumuntu ophila ku-inthanethi nakuma-social network idatha lizokuphela msinyazana khulu kodwana nawunciphisa ezinye izinto, lizokongeka.

Idatha elibiza ngconywana ngidatha leli le-sim khada esibovu sabu-orentji, idatha lakhona alibizi khulu begodu litjhiphile.

Ukudlala umvumo ku-inthanethi kulidla khulu idatha.

Iye, idatha lena ibizwa ngconywana nawuyithenga ngobunengi ngombana ukghona ukuthi uyonge kodwana mawuzoyithenga kancanikancani uzokuthola sewusebenzise imali enengi khulu.

Idatha lithengwa ngokobana ulithenge ngebhanga namkha ulithenge nge-airtime nofana uyolithenga eentolo zamakule.

Kuyahluka bonyana uthenge elithatha isikhathi esingakanani ukuthi liphelelwe.

Kuya ngokuthi Uberegisa idatha lomhlobo muphi.

Umukghwa lo ungaqedwa ngokobana abanikazi be-network balenze bona lihlale isikhathi thizeni ngaphambi kokuba liphelelwa. Mabathize lizokuphela emva kwamaveke amatjhumi nathathu, kufanele benze bona lihlale isikhathi esingako, kungabi nemigomo nemibandela wokuthi uliberegisa njani.

Umukghwa lona ungawulisa ngokobana nangabe une-App yebhangeni uyisuse ngefowunini.

Iye, ilisizo ngombana abafundi bakghona ukwenza umberego wesikolo ngesikhathi esifaneleko begodu bangabi namatjhijilo abahlangabezana nawo wokuthi abanalo idatha namkhana into ezobasiza ukuthi benze umberego wesikolo.

Yitheknoloji esathuthukako engakafikeleli ezingeni

Itheknoloji ingasiza ngokobana abafundi bazokukghona ukuthi bafunde izinto ezisesikhathini esiphambilini ngesikhathi esifanele.

Ingabasiza ngokobana ibalethele ilwazi abangakghoni ukuthi balithole masinya.

Ngombana izokwazi ukuthi ikhule masinya begodu abantu bazokwazi ukuthi barhelebheke.

I-e-learning elethwa yitheknoloji kulokha umuntu akghone ukuthi afunde bekatlole ku-inthanethi.

Zingayisebenzisa ngokobana benze i-WhatsApp group khona ukuthi abafundi nabafundisi bakghone ukuthi bathintane.

Iye, kungasiza khulu nakungenzeka njalo ukuthi amalimi wendabuko afakwe kuthekhnoloji naseenkundleni zokuthintana, ngombana kukhona abanye abantu abangawazwisisi amalimu amanye la kodwana amalimi wendabuko ekubeni kube ngiwo abawazwisisako.

Amalimu la, angasekelwa ngokobana kube khona abantu abakhangisako mihle namalanga ngamalimu ahlukahlukeneko.

Mavidiyo angathathi ihlangothi begodu angalwi nobulili.

Ikusasa lakamabonwakude nakunje liyatjhabalala ngombana abantu esikhathini esinengi baziberegisela abofunjathwayo ukubukela imidlalo yase-TV nemidlalo yezebholo, nezindaba.

I-Wi-Fi ibasiza khulu abavumi ngombana bakwazi ukuthi basabalalise imivumo yabo ngaphandle kokuthi baberegise idatha

Ukuzithabisa kulokha kunabavumi abahlukahlukeneko, kuculwa, kugidwa, ngilokho ukuzithabisa.

Imidiya iletha iindaba ezikude izisondeze eduze.

Imidiya inomthelela omuhle khulu eendabeni zomnotho wenarha ngombana ithatha iindaba ezikude izisondeze eduze.

Ngibona bona abavumi besiNdebele bawuthuthukisa khulu ku-TikTok kunokuthi bawuthuthukise ku-YouTube.

Umgadangiso lo ongenako ku-YouTube mawusalalele iingoma, ungena ngombana kunemali ongakayibhadeli, imali ye-premium eyenza bona nawulalela izingoma kungabi khona umgadangiso ongenako.

Awa, mina ayingiliyi i-YouTube, ayingiliyi nakancani.

Umvumo ufuna bona uwulalela ku-Spotify ngombana nawuzowulalela ku-inthanethi kuzokufanele ukuthi uwuthenge.

Kuya ngokuthi umvumo loyo mude kangakanani.

Iye, imali bayayenza ngokuthuthukisa umvumo wabo eenkundleni zokuthintana.

Iye, i-YouTube iyabhadela ngalokho.

Kubangelwa kukobana abantu abakazithengi iingomezo.

Iye, kufanele kube khona la uzitlolisa khona.

Mina ngilalela umvumo wangekhethwapha esikhathini esinengi.

Umhlobo wamavidiyo othatha ihlangothi begodu ohlukumeza nabantu.

Iye, ungathathelwa amagadango nawungafakwa amavidiyo alumelako ku-inthanethi.

Awa, alikho engilaziko elithandwako ngaphetjheya, ngombana angisuye umlandeli wamafilimu.

Ubonakala ngamaqhinga, nangendlela enza ngakhona izinto zakhe efilimini lelo.

Kuya ngokuthi umuntu usuke aba ngumlingisi olingisa ukwenzani efilimini lelo. Nawumumuntu orhelebha abantu, nesitjhabeni bagcina se bakuthatha njengomuntu kwangathi urhelebha abantu, ikakhulukazi begodu laba abalelesako bagcina bangasathandwa ngokweqiniso nemphakathini.

Umbono wami lirhubhululo leli, ngithi mina bakhuluma iqiniso, ngombana uba nomthelela omumbi khulu nebantwaneni, ngoba bafuna ukwenza lento le ebayibona emafilimini.

Kuyabadima ithuba lokobana abukelwe amafilimu la. Ye-ke ngokubona kwami, ngibona bona kumabonwakude kufanele bawafake.

Mina ama-film angiwabukeli kodwana ngesikhathi ekufanele kuthi ngiwabukele ngaso, ngiyacabanga bona ngingathabela ukuwabukela ku-internet.

Indlela yokubukela ama-film angabizi kangaka, ngicabanga bona kukuthi abantu baziyele nge-cinema.

Ifilimu engeze ngalilibala ngileli elibizwa ngokobana yi-The Terminator, yaka-Schwarzenegger. Ingikhumbuza ngisaphila begodu woke umuntu ekhayapha asaphila.

Angiwabukeli mina ama-film.

Iye, nami ngithanda wona umhlobo loyo wamafilimu, nalawa ahlekisako kanye nala wabantu abathandanako.

Iye, asabukelwa khulu nanje.

Umdlalo webholo erarhwako.

Ngicabanga kobonyana, ngoba zenza bona umuntu umkhumbulo wakhe ungazuli khulu.

Awa, abantu eenkundleni basazokuya.

Mina ngithanda ukuwubukela kumaliledinini, ngombana ngikghona ukukhamba nawo koke la ngifuna ukuya khona.

Mina ngikhetha ukulifuna emrhatjhweni.

Ngicabanga bona abalandeli engababuyisela ematatawini, kukobana bakghone nokuthi bakwazi ukukhuluma nabadlali ngakokuthi umdlalo sele uphelile.

Awa, angeze yakuqedela idatha.

Ukuthi mhlambe abakghoni ukubona ikundla yoke ngokupheleleko ku-inthanethi.

Ngombana abantu ngobunengi babo bayabheja, ye-ke futhi babheja ngemali enengi.

Awa, awanikelwa amalungelo afanako.

Awa, ngehlangothini lami akwenzeki.

Kungasiza ngokobana abantu abangazwisisi ilimi lesintu, bakghone ukuthi bafunde nangesikhuwa.

Ngombana woke umuntu uba sendaweni leyo, la kubukelwa khona imidlalo. Kungaba sematatawini, kungaba seendaweni zokuditjha, ikakhulukazi nakudlalwa umdlalo yeentjhabatjhaba zesizwe.

Bona basuke bakhona nakwenzeka imidlalo leyo, nobujamo bazo basuke bayibheke bunqopha.

Kufanele abe nekghono lokurhatjha begodu nekghono lokwenza irhubhululo.

Iye, kungakghonakala, kungakghonakala ukuthi barhatjhe ngamalimi woke weSewula Afrikha.

Ingoma yesitjhaba iculwa lokha nakukhona iminyanya eyenziwako enarheni, namkha kukhona usopolotiki oleleko, namkha nakukhona umnyanya ogidingwako.

Kuyasiza ngombana abantu abadala esele balupheleko, abakwazi ukuthi bezwe nakukhulunywako ngesikhuwa. Ye-nakungafakwa amalimu wesintu bazokukghona ukuzwa.

Ngicabanga ukuthi sebakhuphule izinga lokusetjenziswa kwazo.

Ngithanda umvumo opholileko, ngombana angizwani netjhada.

Ngithanda u-Randy Crawford, ngombana ungiculela umvumo opholileko.

Ziingoma zakamma uNoPinky, ngombana sekusikhathi begodu zingadlalwa, naku-inthanethi azitholakali. Ye-ke bengibawa kubuyele zona.

Ziingoma ezinemilayezo elumelako.

Iye, uyakghona ukuphehla inturhu ngomvumo. Ye-ke lokho kwenzeka ngokobana benze umvumo othileko, ukuze ukuthi bakghone ukuhlaba ihlangano thizeni.

Kumrhelebha bona ingoma le ikwazi ukuthi izwakale kuhle.

Umbono wami uthi umvumo nomvumo awusafani, ye-ke ngokubona kwami akusiliqiniso leli elikhulunywa ngugogo. Imivumo yoke kunemilayezo eyimumetheko.